Ntatemoholo wa ka o itse ho bohlokwa haholo ho ikwetlisa. A re, yena ke motho e sale a ikwetlisa ho tloha bonyaneng ba hae. Mme le hona jwale ke a tseba ke motho a ntseng a ikwetlisa hoseng ho hong le ho hong le mantsiboya a mang le a mang. Mme o rata le ho bapala bolo. O re sena se mo thusitse haholo bakeng sa mesifa ya hae le masapo a hae. Mme a re, se mo thusa haholo le ka hore ha se motho a dulang a kula kgafetsa-kgafetsa, o dula o matlafetse.

Nna ha World Cup e ka kgutla hape mona Afrika Borwa, seo nka ka se etsang hore e be monate haholo. Nka nka di-team-e tsena tse nyane kaofela tse teng Afrika Borwa monana. E be re di etsetsa tournament-e ya tsona e kgolo haholo, eo e leng hore le yona e qetella e etsetswa World Cup. Team-e tsenono tse nyane kaofela tournament-eng e, di bapale le di-team-e tse ding hape tse nyane tsa mose ho mawatle. Di be le tournament-e e kgolo ka ho fetisisa lefatsheng. Ke sona seo nka ka se etsang seo.

Rona dihlopha tsa rona tsa mmuso, ho na le dihlopha tse leng hore di tshehetswa ke mmuso le mafapha anana a mmuso a teng tikolohong tsa bo rona. Rona di re tshehetsa haholo ka kit-e, di tshehetsa le ba ba bang ho ya mose ho mawatle ha e le hore ba qualify-ile mohlomong profenseng monana. Di-provincial players hore ba lo bapala mose le ho mawatle. Mme ba patalla difofane tsa bona, ba patalla maeto a bona le bodulo ba bona. Mme ba ba batlela le di-coach tsa mehla le mehla.

Hore ho be le di-club-o mona moo re dulang teng, re ka tsoseletsa di-club-o tsena tsa kgale tse leng hore di se di kwetswe, kapa di se di le tsa shwa tsa iphella feela. Re ka di tsoselletsa di-club-o tseno. Moo e leng hore ne le di-stadium kgale kwana, meaho e se e se hantle. Re ka ya mono re le setjhaba ra phahaphahamisa, ra fiefiela mono, hwa hlwekiswa mme di-stadium tsena le di-club-o tsena nne di tswele pele hape. Meaho yohle e seng e kwetswe makeisheneng eo e leng hore e se e sa sebetse ha e sa na molemo, molemo wa teng ka ba hore di fetolwe e be di-club-o.

Se re entse re be motlotlo haholo re le Afrika Borwa. Le hona jwale ke ntse ke le motlotlo ka sehlopha sa rona. Sehlopha sa rona ke sehlopha se matla hape haholo se hlileng se itetseng. Se bapalla naha, ha se bapalle tjhelete ha se bapalle eng? Se bapalla lerato la bona la naha ya bona.

Bana ba ka kannete ho bohlokwa haholo hore le ikwetlise. Ho bohlokwa hore le hlokomele mmele ya lona. Boikwetliso bo jwalo ka ho matha, ho ipapalla dipapadi tse ka reng ball-o, soccer, netball, kapa yona rugby ho bohlokwa haholo hobane sena se tlo etsa le dule le hlokometse mmele ya lona. Mmele ya lona e tlo dula e shahlile, e le metle. Mme sena se tlotla se lefa bophelo bo botle nako e telele, mme le bokudi ha bo na le kena ha bonolo ha eba le le batho ba .

Ke ile ka thaba haholo ha ke fumana hore team-e e ke e ratang haholo ya bolo e atlehile di-final-eng, mme e win-ne. Jwale ke ne ke betjhitse ka Moqebelo, ke bone feela se ke bona tjhelete e kena account-ong ya ka ya banka e ke ngodisitseng ka yona bakeng la moo ho ka kenywang tjhelete ya ka ha ke win-a teng. Ke dintlhanyana tse mmalwa feela tseo ke ye ke di etse ho etsa bonnete ba hore ke a win-a, kapo ke ya atleha mona mobetjhong. Ke shebisisa di-team-e ka bobedi pele ke bapala, kapo hona ho betjha. Ke shebedisa di-team tsena ka bobedi, mme ke shebe hore na di-team-e tsena di bapala mofuta o jwang wa game? Sena se ye se mpeha monyetleng haholo wa hore ke win-e ha eba e le hore ke tseba ka botlalo di-team-e hore na di bapala jwang?

Sena se tla etsahala ka hore bo mmampudi ba rona ba kopanywe haholo le bo mmampudi ba baholo ba mose ho mawatle. Mme bo mmampudi bana ba baholo ba mose ho mawatle ba hohelwa hore ba tlotla ba bapala naheng ena ya rona ya Afrika Borwa. Ka tsela ena, e tla etsa hore batho ba bangata ba America ba tle naheng ya rona ha o bapala .

Tshutshumetso e ne e le kgolo haholo ka sebaka sa moo ke bapallang papadi eo ke e ratang, e ke neng ke e rata teng. Nna ke ne ke rata papadi ena ya , mme ke ne ke le haufinyane le moo ehlileng re bapallang papadi enana ka ha ke ne ke kena sekolo haufinyana. Feela itse hoba re falle, re dule holenyana. Ya ba jwale e se e ba bothata hore na ke finyella jwang di-practice-ing.